Makazi, ndiyayiva le nto uyithethayo kodwa ke mna ixesha elinintsi ndibavile abantu abanamabali anjengeli lakho. Into eyenzekayo kwezi nkampani kuye kuthiwe faka wena imali, ufake abantu, uze urhole emveni koko. Ayikho into enjalo makazi. bubutsotsi bodwa obo. Akukho apho ungafaka khona imali kube kanye ube sowuba sisityebi. Bubutsotsi obo makazi, ndiyacebisa uba ungayingeni le nto. Uzawufaka imali yakho, ufake abantu ababini nabo abazofaka iimali zabo usogqiba ingenzeki yonke le nto. Uzawuba sengozini kuba kaloku abantu abo ubafakileyo bazawubuyela kuwe bafune imali yabo ibe inkampani le ingafumaneki ndawo.

Le nto yoba ngoku kunganyanzelekanga ukuba siye ezivenkileni ukuze sithenge i-airtime iyasinceda kakhulu kuba kaloku elaa xesha ubuzawulisebenzisa ukuhamba uye evenkileni wenza enye into ngalo. Kulula futhi, uyidinga ngoku uyithenge ngoku.

Kona kona kungumnqweno womntu wonke ukuba anganekhaya elilelakhe okanye umzi ongowakhe, kodwa hayi wonke uya kufikelela kuloo nto kuba kaloku abantu abafani. Abanye bayasebenza abanye abasebenzi, ngoko ke loo nto ithi not wonke umntu uza kufikelela ekuba abe nomzi wakhe ngoba asisithi sonke abanayo imali.

Ndicinga ukuba kunyanzelekile ukuba ziyibize imali yeenkonzo ngenyanga kuba kaloku umsebenzi wabo bathatha imali le yethu bananenalise ngayo ukuze yande. Ngoko ke lo msebenzi bawenza emva singawubona thina nawo ubiza imali. Kuluxanduva lethu ke ukuba sizibhatalele ezo nkonzo abazenzayo emva esingaziboniyo thina. Kwaye bathatha uxanduva esilususa kuthi silunike bona ukuba basigcinele imali yethu, ngoko ke kuyanyanzeleka silibhatalele.

Inkampani ekufuneka uyikhethe ujonga kuyo ezi nto zilandelayo. Kulixesha elingakanani ikhona, zeziphi iinkonzo enazo kwaye ezi nkonzo wena ziyangqamana na nezi wena uzidingayo, xa udinga uncedo baza kunika nini luyakhawuleza na uncedo lwabo, imali oza kuyibhatala ngenyanga ithini na, uzokwazi na umelana nayo kwaye le nyanga ibhatalwa ngenyanga iyahambelana na nenkxaso abaza kunika yona xa uyidinga.

Ewe, lukhona uxinezelelo ekuyibhataleni kuba kaloku ngoku ayisafani nangoku bendiyibolekile, inenzala. Uyawukhumbula ukuba bendingenayo le mali kwakuqala ngoku funeka ndiyibhatale seyiphinde yanenzala. Loo nto ithetha ukuthi ndibhatala engaphezulu kwale bendiyibolekile ebendihleli ndingenayo, loo nto ke yenza kubekho uxinezelelo.

Malume, kubalulekile ukuba ube neakhawunti yebhanki. Uzawuthi xa urhola ngempelanyanga imali yakho ingene ebhankini. Loo nto yenza uba mawukhuseleke kuba kaloku awuphathi mali inintsi kuwe esiqwini, into leyo enothi ikwenze ube semngciphekweni wokukhuthuzwa. Kanti xa imali isebhenki, uthatha nje ikhadi lakho uyobhatala ngalo awuphathi mali ngazandla. Loo nto yenza uba mawube ukhuselekile kwizikoli. Okwesibini, xa ugcina imali ebhankini qho ngenyanga uyishiye phaa, iyakhula iba nayo inzala ebanayo. Kwaye loo nto yenza ukuba ikhredithi yakho noko mayibe ntle uze ukwazi ukuthi xa ufuna ukwenza izikweliti ezinkulu ubonakale njengomntu othembakeleyo.

Ukuze ungabinawo amatyala anganyanzelenkanga kuya kukunceda ukuba ucwangcise ukuba izinto ezinganyanzelenkanga uzithenga nini, njengokuba ungathengi iimpahla rhoqo kodwa ucwangcise phambi kokuba uthenge iimpahla. Kwaye ndikhuthaza ukuba umntu xa efuna uthenga iimpahla, ukuba awukwazi ukuzithenga ngemali epheleleyo i-cash kungcono ukuba umane uzibhatala, into ebizwa njenge-lay buy.

Molo nkosazana, ndicela undicacisele ukuba zeziphi iintlobo zebhanki okanye zeakhawunti ezikhoyo. Mna ndifuna iakhawunti endizawuyisebenzisa imihla ngemihla, ndibe nekhadi endizawubhatala ngalo ezivenkileni kwaye ndifuna iakhawunti eza kuthi rhoqo uba ndiyisebenzisa ikhulise i-profile yam yekhredithi. Ngoko ke ungandicacisela ukuba yeyiphi engcono kwaye undichazele nemirhumo yayo yenyanga ngenyanga ukuba iyimalini na, zohluke ngantoni.